Nna manyalo a a rulagantsweng ga e se karolo ya setso saka empa a ke na sepe le manyalo a a rulagantsweng. Motho a etse se ene a naganang gore se mo siametse motho ke karolo ya setso seo, ke karolo ya setso ga go na ntho e motho a ka e etsang. Ke gore a setso le batswadi ba gage ebile ke bona e le ntho e ntle ka gore manyalo a matsatsi a a thata ebile motho o a mo ithuta, o a mo ithuta go mo rata ebile le tla feleletsa le tsofala ba botlhe. Kgale batho ba e etsa ebile ba tswelletse tsa manyalo ao.

Nna ke e bona e le ntho e ntle, ke ntho e ntle gore ngwana wa mosimane tshwanetse a ye sekolong a ye go ithuta. Dithuto ke ntho e e botlhokwa mo botshelong, o mongwe le o mongwe o tlhoka dithuto ga go na ntho e phoso ka go ya kwa sekolong o ile go ithuta.

Nka mmolelela gore Ubuntu ke go ratana, ke go ratana o sa shebe gore o mmala mang kgotsa o tswa kae, ke go tshwaragana ka nako tsotlhe. Go itse gore re eme thata ga re tshwaragane mara ga re sa ratane re ka seye gope. Ke go itse gore ga re le batho re phela ba botlhe gore motho a ka se phele a le i-one mare re phela ba botlhe ka nako tsotlhe. Motho ke motho ka batho.

Ga ke nagane jalo, ke nagana gore diaparo tsa basadi di tshwana le tsa banna. Mo basading o kgona go di-jean, o kgona go di-skirt, go ya ka gore fela motho o apara yang empa ga ke nagane gore tshwanetse e nne tsone tse batho ba kgonang go bua gore o motho o jang. Diaparo ke diaparo, ke lesela fela ka mokgwa o basadi ba sa boneng banna because of diaparo ke nagana gore le basadi tshwanetse e nne fela jwalo. O seke wa judger motho ka diaparo tse a di apereng ka gore ke lesela fela.

Madulo a ko ditoropong le ko magaeng ga a tshwan, e batho ba dulang ko ditoropong ba phela maphelo a monate ebile ke bone ba mmuso ba na le ditsela, metsi le motlakase empa ba ko magaeng ba sokola dilo tseo tsotlhe mo gongwe ga gona le metsi ebile le ditsela di senyegileng. Ke nagana mmuso o etsa yalo ka gore ba itse go bone ba dula mo ditoropong le ba malapa a bone. Ke nagana ntho e re ka e etsang mo lefatsheng gore ntho e so e sa etsagala ke gore tshwantse re tšhentšhe mmuso o tshwereng ka gore ke bone ba etsang gore gonne yana and-e ke rona ba ba vote-ang so gore re etse gore re lekane ke gore fela re tšhentšhe mmuso o re tshwereng.

Nna ke nagana gore go ya ka gore o nyala monna o yang ha e ba o nyala monna wa ko magaeng o ko morago, ga di tlhaloganye dilo tse di yana, mare ga nyala monna wa kwa ditoropong ebile a go ratela dilo tse dintle o tla hira mme o tla tlhokomelang. Gape re le basadi ba ka re na dilo tse tse dintsi tse re di etsang re a bereka, re a ithuta, ga go kgonagale gore o ka nna le mosebetsi le bana le bophelo o di etse tse tsotlhe o le i-one. Mara ba ne monna a batle go hira mme o thusang ene a go thusa gore le tshwaragane akere le ene o teng and-e o nale bokgoni. Ke nagana gore ga monna a sa batle go go thusa ke gore fela a go hirele motho o tla go thusang. Empa ge re godile yalo mosadi o etsa dilo tse tsotlhe monna ene o a didimala o a sheba.